O kgona go ikentsha bodutu ka metshameko e leng mo founong kapa la o sa dirise founu wa dirisa laptop.

Ga ke akanye gore metshameko ya megala e fokoditse metshameko ya namana ka gonne, o santse o kry-a batho ba tshameka kwa ntle, o kry-a bana ba tshameka kgwele ya dinao kapa bolotloa kwa straat-eng, ebile di-stadium-o di na le gore di tlale fa go tshameka kgwele ya dinao le rakabi.

Metshameko ya mogala e tseneletseng ke Bubble Shooter le Block Building, ke yona metshameko ya mogala e tseneletseng thata e batho ba e tshamekang, e fela metshameko ya namana e gaisanang ke kgwele ya dinao le bolotloa.

Melawana ya metshameko ya se eleketeroniki, e dira gore batho ba latelele one melawana eo, le maemo ao, a mo eleketeroniking, ba o latelele go tshameka metshameko ya namana.

Sengwe se ke se ratang ka metshameko ya se eleketeroniki ke gore, ga ona mongwe o go tshegang, ga ona mongwe o go buang hampe, ke wena fela le founu ya gago, diphoso tse o di dirang mo metshamekong eo, e bonwa ke wena fela.

Go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tshwanetse o be le data ka gonne metshameko e mengwe e ja data, e fela go na le metshameko ya di-App. O tshwanetse o download-e metshameko eo ko Play Store and then e tla be le gone o kgona go tshameka motshameko o tumileng.

Nna ga ke rate metshameko ya mo inthaneteng, e fela ke a itse gore ke metshameko e fe e e tumileng, ka gonne batho ba gaufi le nna ba e tshameka metshameko eo. Nna ke dirisa founu ya me go bogela di-video kwa Facebook.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data kgotsa mowa, gore e dire, le gore o kry-e App ya motshameko o, o tshwanetse o e download-e ko Play Store ka data. Go seng jalo, ga ona gona go tshameka motshameko wa mo inthaneteng.

Batho ba tshameka metshameko ya inthanete bosigo, fa ba palelwa ke go robala. Nka kgona go tshameka metshameko ya inthanete ka Wi-Fi, fa o sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e kwa godimo.

Metshameko ya mo internet-eng e dira gore re kgone go thula stress. E ne e seyo ka nako ya bogologolo ka gonne go ne go sena internet-e pele, go ne go sena internet-e ya five gig le di-Wi-Fi.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka dira gore motho a e tshameke thata, a be addicted mo go one, a sa kgone go dira dilo tse dingwe mo maphelong a bone. Go netefatsa gore o bolokege mo inthaneteng, o tshwanetse gore o seke wa fetisa nako ya gago e ntsi mo inthaneteng, o lebagane le dilo tse dingwe mo maphelong a gago.